Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di thibela batho ba ba sa berekeng go fitlhelela metswedi ya tiro ya inthanete le metswedi ya tshedimosetso go dira gore go nne thata gore ba bone tiro kgotsa go bona bokgoni jo bošwa.

Ke tlwaelo ke tlhopa masome a matlhano a di-gigabyte-e e siame mo go nna ka gonne e tsaya kgwedi yotlhe e dira gore ke sa ke seke ka tshwenyega ka gore ke tla felelwa ke data. E na le teka-tekano e e siameng magareng ga a tlhwatlhwa le bogolo jwa data ka jalo ke kgona go nna mo internet-eng ntle le go senya banka.

Ke sa tswago reka masome a matlhano a di-gigabyte-e ya data ya kgwedi go tswa mo lenaneong la MTN Pulse mme ke santse ke ke dirisa ngwaga jaanong. Fa o reka tshedimosetso ela tlhoko dintlha tse di jaaka nako ya tshedimosetso, tlhotlhwa le ditshiamelo tsa tlaleletso.

Masome a le matlhano a di-gigabyte gantsi e ntsaya kgwedi mme ke rata go e reka ka di-fifteen ya kgwedi nngwe le nngwe. Fa sephuthelwana sa me se se fetileng se dirisitswe mme ke tlhoka sešwa gore ke kgone go fetsa kgwedi yotlhe. E dira sentle ebile e dira gore ke nne le tshedimosetso e e lekaneng gore ke kgone go ikgolaganya le ene.

Thekenoloji ya five G e ikemiseditse go fetola ditlhaeletsano tsa cell founu ka go fana ka lebelo la inthanete ka bonako. Ditlamorago tse di ka nnang teng di akaretsa phetiso ya data ka bonako, kgolo ya ikonomi le taolo e e tokafatseng ya pharakano.

Ke ka monate go fa molemo go motlotlegi wa me ka go mo bontsha dipheto tse a di amanang le go reka data go tswa ka MTN kgotsa go mofa monyetla wa go tsenya moso wa MTN go reka le go tsamaisa data ya gagwe kgotsa ka go etela webosaete ya MTN ka borai jwa gage.

Fa data ya me e felelwa ke ka bonako ke tla lekola tiriso ya data ya me ka bonako, ke tla lokela di-Apps tse di dirisang data e amaneng le go feta le go fetela mekgwa ya me. Go thibela go felelwa ke data ke tla thoma dikgokagano go ntlhagisa fa ke dirisa data e ntsi go feta e ke tshwanetseng go e dira le go reka borai ba data mo kgweding e e amanang.

Gantsi ke reka airtime-e pele ke reka data, ke rata mokgwa ono ka gonne o nthusa go dirisa madi a me sentle. Ke rata go reka airtime e e rileng mme ke e dirisa go reka data ke dumela gore tsela e e botoka ya go reka airtime pele mme morago ga moo data ka gonne e dira gore go nne le maemo a a oketsegileng.

Ke akantsha gore tsala ya me e dirise network ya Wi-Fi ya botlhe jaaka kwa lebenkeleng la kofi kgotsa laeborari go romela E mail. Tsela e nngwe e ke ka e dirisang ke go mo rekela ditshwantsho tsa gagwe gore a kgone go nthomelela E mail.

Ke dumela gore ka kgaisano magareng ga batlamedi ba ditirelo tsa inthanete, re tla bona dikgetho tse di tlhwatlhwa tlase tsa ditumelano tsa data di tlhagelela gape go tla nna le dithulaganyo tse di farologaneng tsa badirisi le ditlhokego tse di farologaneng tsa badirisi, mmaraka o tla fetoga go fitlhelela ditlhokego tse di farologaneng tsa badirisi.

Tiriso ya megala ke baithuti e ka nna e magala mabedi fela e ka thusa baithuti go nna ba itse ka maemo a sa jaana le go aga go nna teng ga bone mo inthaneteng. Ka fa letlhakoreng le lengwe go dirisa metswedi ya tshedimosetso ka tsela e feleletseng go ka dira gore motho a kgerisiwe ka ka tsela e e sa siamang ebile go ka ama botsogo jwa tlhaloganyo ka tsela e e sa siamang.